Dithabeng tse ding ha ba tshware bashemane ba bang hantle, empa batswadi ba ntshitse tjhelete ya hore bana ba bona ba je. Ba bang ba tlhekefetso hona mo. Empa ho thibela seo ke hore motswadi a etse patlisiso ka poleke eo. Abuti se motho ya nang le tsebo hore a tsebe ntho tse ngata le hore ho etsahala eng polekeng eo. Jwale ka hore ne ba phediswa jwang, ba ja jwang, le hore ke tse feng tseo ba ithutileng tsona ha ne ba le thabeng hore a seka a iphumana ngwana hae sa hlekefeditswe kapa a sa je.

Kgale batswadi ba rona ba ne ba itshware hantle haholo, ba ne ba se na mathata a mangata. Ba ne ba ikokobeditse. Ba na le lerato. Ba na le hlompho. Ba na le tiisetso. Hlompho ya bona e ne le hlompho ya hore le ha ne ba utlwana le bashemane, ha ba bona batho ba baholo le batla baleha hobane ho hlaha motho o moholo. Empa batjha ba hona tje ha bana maitseho . Batjha ba hona tje ha ba mamele. Di ngata diphoso tse etsiwang ke batjha. Motho o motjha tsebe hore motho o moholo ke eng kajeno le. O kgona ho arabisa motho o moholo.

Long bo re bo phelang ke bophelo bo bong, bo tlameha etseng hore re lo kgotsofala ha batho ba re fa seo re sa se nahanang. Di-company tse ding tsa private di batla ho fana ka dijo e le ka hona ka hore ke pelo e ntle haholo. Re ka se ke re re motho o batla ho fana ka ntho, dikolo tse ding di hane ka hobane di tlohe e le bokgoni ba bona le ho bontsha lerato leo ba nang le lona ka dikolo tse ding. Ke ntho e bohloko haholo ha batho ba sa batle ho leboha seo ba se fiwang sona.

Re phela bophelo bo bong. Ba bang ba banyana ba kgalla kapa ba lakatsa ho ba le bana. Ha hona hore re ka fetisisa ho seka ba le thobalano, empa ba ka sebedisa ntho ya ho thibella hore ba phele bophelo ba bona, kamora moo ke mo ba tla qalang ho ba le lelapa.